Ga ke ise ke tsamaye ka sefofane, mare selo se se dirang gore ke itumelele maitemogelo a go fofa ke gore ge ke utlwa batho ba ba setseng ba nametse sefofane ba bua ka teng, le gore le nna ke ipotse dipotso, ke se lebeletse kwa lefaufaung, gore mare e tloga bjang mofatshe, e be e ya kwa godimo kwa e sa tshwarwa ke selo, go bjang gore o nametse selo se se fofang ko godimo kwa ko marung. Ke yona e e dirang gore ke be le maitemogelo a gore le nna ge ke ka nna le madi, ke batla go fofa.

Ke nagana gore ga go ka ba le sepodisi se e leng goreng ba dira gore se etele direnke tsa dithekisi tsa ko Johannesburg. Ba nne ba eta gantsi-ntsi morago ga ura, or-e di ura di ka ba tse pedi. Batho ba itse gore go bolokesegile. Gona le bo rra sepodisi ba e leng gore ba bolokesegile bosigo le motshegare.

Mengwaga ge e ntse e tsamaya dilo di le dintsi di a fetoga go ya le ka setso sa loago, le sona se nna ntse se fetoga go tsena setso sa loago sa nako ya gona jaanong ke ka moo mo di palangwa tsa go tshwana le bo diterene go netefatswa gore batho le ga ba ka itumela bjang ba naganele gore ditso tsa batho tsa loago di fapa-fapane, and-e setso sa gago sa leago ga se gore ge wena o se rata motho o mo pele ga gago o a se rata le sa gagwe, ga a se rata ga se gore lwena o tlile go se rata, so ba dira gore re nne re itse gore ga re tshele re le nosi re tshela le batho ba fapaneng.

Fa ke nnang mo teng ditekisi tse teng ke ditekesi tse dintsi thata di feta le mo nna ke nnang mo teng, so ga ke tsamaye lobaka go batla tekisi, tekisi o tsamaya lobaka ga o e batla go simolola ka ura ya bo robedi mo bosigong, seo se ka lokisiwa ka ga gore bo rra ba ditekisi ba nne fatshe ba nomoro e itseng ya ditekisi tse e leng gore di tlile go sebetsa bosigo, go nne le tse di sebetsang motshegare.

A mme wa bona tota gore ge ba re bogodu ga bo patele, ba bua ka eng? Ka gonne nna, gone jaanong, ke nagana gore ke ye mapodiseng, ke go tshwarisa. Mme o duele dibaesekele tsotlhe tse o di utswitseng, le tse batho ba e leng gore ba ka ga tsona, le ge di sa tseiwe ke wena. Seo wena, kwena, e leng gore o tlile go tswa motswasetlhabelo, ka gonne o tshwerwe. So o tlogele bogodu bo, kapa ko bofelelong o tlile go tshwara sebaka se se telele. Bogodu ga bo patelwe.

Kgetlho la ntlha la go pagama sefofane, ke tsaya gore ke lekgetlho la boitumelo bo bogolo-golo mo botshelong ba ka, ke ka itumela gore ke fofele ko botlhaba tsatsi, botlhaba tsatsi ba Aforika kwa bo le gore ke a itse gore ke tlile go tsamaya di ura tse di ka nnang tse dintsi, ebile ke fofe e le bosigonyana.

Ga ona, ga ona tirisano. And-e, go tlhokeng tirisano mmogo ga gago, go tlile go go bolaisa ka letsatsi le lengwe. Ga ke rata, ke ka phaka koloi yaka mo morago ga ya gago, nkase isutise go fitlha mo nna ke fetsang go dira dilo tse ke tlileng go di dira. Ka gonne wena o phaka mo o bonang gore mo ke batla go phaka, ebile wena o tsena o siame. Tsatsi le lengwe, o tlo fitlhela mathaere a koloi ya gago a le mo fatshe.

Ke e nngwe e tsela e puso e dirang, gore e kry-e madi go tlhokomela ditsela tse re nang natso mo nageng ya rona. Gantsi, di-toll gate di ba mo ditseleng tse e leng gore ke porofense to porofense, kapa teropo to toropo, tse e leng goreng, ke tse e leng gore batho ba le bantsi ba etela le go boela gae go dirisa mebila eo. Se ke madi a e leng gore a tseiwa, gore a kgone a lokise, le go godisa, le go aga mebila or ditsela tse dingwe tsa dikoloi.